O tlhoka tokomane ya ID, phetiso ya madi ya dikgwedi tse tharo tsa bošweng, peo ya madi ya dikgwedi tse tharo ya banka . Ebile gape o tlhoka lekwalo la kamogelo kgotsa bosupi jwa ngwaga, kgotsa ngwaga ya ngwaga go tswa kwa setheong. O tlhoka bosupi jwa ditshenyegelo tsa thuto, bo loan-o, dibuka tsa thuto le di diriswa.

O tshwanetse go bona gore sekoloto se se tla go tsenya ka fa tlase ga madi a bokae fa o se buisa ka nako. Ebile dikarata dingwe di na le tefo ya ngwaga tse dingwe ga di na yone, jaanong o tshwanetse o itse seo.

Sekoloto sa gago se ama selo se ka tsela e e tona ka gonne ga histori ya gago e sa siama ba ka se go neye madi a o a batlang or-e karata e o e batlang. Jaanong o tshwanetse go patela dikoloto tse dinnyane mme o di fetse gore history ya gago e siame.

Diphoso tse di tlwaelegileng di akaretsa go sa tlatse dintlha tsotlhe kapo go kopa dikopo tse di ntsi ka nako e le nngwe. Jaanong o tshwanetse go lokisa diphoso tse gore kopo ya gago e tsamaye sentle.

Go botlhokwa thata ka gonne fa o sa buise dintlha tse o ka kry-a gore wa go kolota madi a mantsi kapo o kry-a gore o tshwanetse go patela madi a ka nako e itseng wena o ne o sa itse.

Ba ka dira ditshwetso tse di siameng ka gonne e tlabe ba itse gore madi ga o a adima a go boa a le makana kang ebile a go boa morago ga nako e kana kang. Di ka ba thusa ka gonne wa go itse gore dikarata ga di tshwane ebile wena e go siametseng ke e feng.

Potso e botlhokwa thata mme go lebelelwa histori ya sekoloto, go lebelela histori ya sekoloto sa gago mme gape go lebelelwa le madi a o a amogelang.

Dilo tse di molemo di akaretsa go bona madi ka bonako, o ka dira tiriso ya madi le fa akhaonto ya gago e sena madi. Se sengwe se se molemo ke ga gona tefo fa o sa e dirise, o duela fela fa o dirisitse overdraft. Mme tse di borai tsone ke morokotso o o kwa godimo, gantsi o kwa godimo go feta loan-o e e tlwaelegileng kapo tse di oketsegileng. Bangwe ba banka ba tsenya di-monthly fees.

Go na le ba e bitsa tefo e e tsenngwang fa o feta mo godimo ga moedi wa overdraft. E nngwe ke tefo ya go bula kgotsa go tshwara overdraft.

Di dira gore sekoloto se gole, di fokotsa bokgoni jwa go boloka madi a neng a kaya mo di polokelong, a felela a duela banka. Di ama le di-credit score.

O ka dirisa dithulaganyo tse di tshwanang le bo stokvel.

Molemo wa tsone ke gore o tsaya madi a lefatshe le o yang mo go lone pele o tsamaya. Ebile o tsenya madi a gago mo karateng e e amogelwang lefatshe ka bophara, mme o e dirisa jaaka bo credit card.

Forex ke mmaraka wa lefatshe lotlhe o batho, mabanka, dikgwebo le di-invester ba ananyang madi a dinaga tse di farologaneng mo teng. Ebile go tlhokega akhaonto ya forex-e, o tlhoka madi a go simolola ka o ne.